kwam, loo nto yenzeka kubantu abangazithandiyo, abangazithandiyo ububona. Ngoku loo nto bayikhuphela kwabanye abantu, ngoba amaxesha amaninzi abantu abenza loo nto abazixhomi ezabo iifoto. Bathanda uzimela besebenzisa imininingwane yabanye abantu bazokwazi ukuthetha kakubi okanye bantlonte, bathethe mdaka ngabanye abantu ixesha elinintsi.

iindaba zobunyani nezobuxoki kukuba ndilandela, ndilandela abantu abawufundeleyo lo msebenzi okanye amaphephandaba agunyaziweyo ukuba apapashe iindaba. Ke ngoku loo nto iyandinceda ukuba ndikwazi ulandela iindaba eziyinyani neziqondileyo. Abantu abangoovuka engceni abapapasha iindaba andibalandeli ngoba banobuxoki, bapapasha ubuxoki.

Ewe, zenza ukhuseleko lube ngcono ngoba abantu xa bengenayo iiphasiwedi zeWi-Fi abakwazi ukuyisebenzisa iWi-Fi yakho, xa bengenayo imininingwane yokungena bayisebenzise. Loo nto ke iyanceda ukuba uhlale, uhlale, uhlale endaweni erayithi.

Ispitshi rekhognishini umsebenzi waso kukuba ixesha elininzi kuyenzeka ukuba mhlawumbi ufumaneke uba usengozini, usengozini okanye uthathelwe okanye kubiwe ucingo lakho. Ke ngoku i-voice recognition izokunceda entwenini yokuba uzothi lo mntu xa ezama ukusebenzisa iinto zakho, loo nto izokhawuleza imbambe. Ke ngoku xa isenzeka loo nto, loo nto izokhawuleza iye emapoliseni uzokwazi uba ke ngoku loo nto ilandelelelwe. Loo mntu uthe wenza loo nto abanjwe.

Achaphazeleka ekubeni uba abantu kumaxesha angoku abasawathengi amaphepha. Ngoku loo nto ichaza ukuba amashishini athengisa amaphepha awasazukwazi ukwenza inzuzo ngokukhiqiza amaphephandaba asekuseni.

Umculo endithanda ukuwumamela ngumculo we-house abanye bayibiza nge-deep house, afro tech. Ungeentlobo ngeentlobo, ngamapiano, ungeentlobo ngeentlobo. Lo mculo uyafumaneka kuYouTube, kuSpotify nakwezinye ke izitolo zomculo.

Kumele alandele imininingwane nemiqathango yokuvula igruphu kaWhatsApp, ukuze loo nto izomenzela lula ukuyivula igruphu kaWhatsApp.

Into ekumele bayenze kukuba bangaxokisi abantu. Mabathethe inyani, mabathethe inyani bangaxokisi abantu. Futhi xa bethetha bachaze ukuba bona into abame ngayo yile nale nale qha. Bangathethi into enintsi baze bagcine sebethetha ubuxoki phambi kwabantu.